Ke rata kgwele ya dinao, ke rata kerikete, ke rata le rugby. Ke rata kgwele ya dinao ka gore ke yone ya mathomo e ke ithutileng go e tshameka ga ntse ke le mosimanyana. Rugby ke godile ya re mola ke setse ke godile e be ke ithuta sone motshameko o, o tshamekiwa jang ka bona o le monate le motshameko e le goreng o na le maikutlo ke ka foo ke feleditseng e le one o ke o ratang.

Ka puso e thusa ka gore e romelela mafapha a etsa bo SAFA ka gore e thuse ka matlole ba lekoko la go tshameka kgwele ya maoto. Le ba rugby ba na le mokgatlho wa yona ba reng ke SARU o e le goreng o thusa gore o tsweletse pele tlhabololo ya bašwa mo metshamekong. Ke ka mokgwa o puso e thusang ka yona.

Ka nako ya jaanong go na le dilo di etsa di bidiwa di-podcast-e, di bidiwa dilo di bidiwa di-podcast-e, dilo di na le mananeo. o ka etsa wa tsena sekolo wa dira course-o, lenaane la go nna mokatisi gore o kgone gore o nne le kitso e e feteletseng ka motshameko o e le gore wena o a o rata. Ga o a fetsa, o a dira, ga e le gore ga o fitlhele tiro, wa itlhabolelela bana ba mo motseng o o nnang mo go one, ka gore ba re ga o dira jalo o tla bo o thusa bana ba mo motseng le wena o kgona gore o nne le kitso e e feteletseng.

Ke kile ka tsenela motshameko wa ISASA wa go tshameka, wa ISASA wa kgwele ya dinao le wa ISASA wa diatleletiki, ke ne siana, go ne go le monate ka nako eo.

Go thusa bana go nna le seabe mo metshamekong, go thusa bašwa gore motho a tlhaloganye gore se ke se dirileng se diragetse ke tlile go atlhodiwa ka se ke tlo se dirang gape. Ga e le gore ke tlo nna ntse ke boeletsa phoso e le nosi gangwe le gape ke gona mo e le goreng ba tlo bona gore no motho o o tlwaetse gore sena ke selo modiriwa mo go ene. Jaanong se se betere se se botoka ke gore motho a ithuta gore go na le diphoso, ke a ithuta ka diphoso tseo, ke dira bontjha ke dira sentle ke tswelela pele ka botshelo.

Tsona di dira gore go nne monate jaaka setlhopha se ke se ratang se fetsa go tsaya moetlo wa Nedbank Cup mo mafelong a beke a re tswang mo go one. Go bonagetse gore ga se ratwe ke nna ke le nosi, se ratwa ke bontsi jwa rona. Monyebo o ke o boneng mo baaging ba Aforika Borwa o ne o le kgale o sa bonagale jaanong o dira gore ke nne le takatso ya gore ke bone ditlhopha tse di farologaneng tsa mo tsa mo nageng ya rona di boa ka di tseo.

Ena ya go tshameka metshameko ya metlakase e simolotse e le motshameko fela jaanong e setse e simolola go nna metshameko e le goreng e gaufi le go tsena ko di-olympic-keng. e thomile e le go itlosa bodutu, go a nna monate go a tsenya ditsala jaanong go setse go thomile go nna le madi a le mantsi a e leng gore batho ba a dira ka go tsena mo metshamekong ena ya se ileketeroniki.

Ga ba sa diri jaaka setlhopha, go dirisiwa mongwe le mongwe ka bongwe ke gona fa e leng gore tiro ya setlhopha ga e bonagale ka jalo ba a go latlhegelwa jaaka setlhopha sa bongwe.